Batjha ba hloka dipapadi tse fapafapaneng tse tshwanang le bo, rugby tse sa tlwaelehang makeisheneng. Hape le sports se tshwanang le tenese or golf.

Sebaka seo ke bapallang papadi ya ka ho sona se bile le tshutshumetso e kgolo haholo ho kgetheng papadi eo. Ke hobane ha sebaka se se le haufi le moo ke dulang teng, ho bonolo hore ke fihle ka nako, ha se ke lapile kapo se ke kgathetse.

Eya ke rata ho lema dirapa le ho hlwekisa jarata hobane e mphedisa maikutlo le ho ntlafatsa, le ho ntsha moya o mobe. Ho ikutlwa ke le mafolofolo ebile ke thabile ha ke sebetsa mobung le ka jareteng.

Batswadi ba hlomphehang re kopa hore re kopaneleng matla ho thusa sekolo sa rona hore se fumane koloi ya ho tsamaisa bana ba sekolo di papading le mesebetsing ya sekolo. re ka qala ka ho etswa leano la ho bokella tjhelete moo motswadi e mong le e mong a ka fanang ka tjhelete e nyane ka kgwedi. Hape re ka tshwara ketsahalo ya ho bokella menehelo ya rona.

Karolo ya dipapadi thibelong ya boshodu e bohlokwa haholo. Hobaneng e fa batjha monyetla wa ho qeta nako ya bona ba etsa ntho e molemo. Dipapadi di ruta taolo, di ruta boikarabelo le ho sebetsa mmoho le ba bang.

Ka pono ya ka ha banyana ba bapala dikarata letsatsi lohle ka tjhelete, ntho ena e ka ba bakela kotsi ho feta molemo. Lebaka ke hore papadi ya dikarata ka tjhelete e nka ba ruta. Ho rata tjhelete ka tsela e fosahetseng.

Dipapadi di ruta boitelo, ho sebetsa mmoho le ho mamella mathata. Di boloka mmele o phetseng hantle hape di fokotsa ditheko tsa ho kena ditlolong tsa molao ebile di fa batjha monyetla wa ho bontsha bokgoni ba bona le ho aha bokamoso bo betere.

Ke ithutile dikeletso tse ngata ho tswa ho tshomo ya ka ya dipapadi haholo rugby. E nngwe ya tsona ke hore boitelo bo tlisa katleho. Ke tlameha ho itima dilo tse ngata ho lelekisa toro ya ka. Ke ithutile hape bohlokwa ba nako, ho sebetsa le ba bang, le ho se fele pelo.

Sekolong sa rona ho na le mefuta e fapafapaneng ya dipapadi, ho kenyelletsa rugby, netball, soccer le athletics. Dipapadi tsena di natefellwa ke baithuti ba bangata hobane di fana ka monyetla wa boithabiso le tlhodisano e phetseng hantle. Dipapadi tsena ho nka ba na le mefuta ya dipapadinyana mohlomong . Ho ka oketswa ka dipapadi tse fapaneng tse kang Table Tennis, chess kapo drummer sports e le hore baithuti bohle ba fumane sebaka sa ho itlhalosa hore ba tlhaloso.

Ke tla qala ka ho iketsetsa kemiso e bonolo ya beke le beke. Ke tla matha metsotso e twenty hoseng ho matlafatsa mmele le ho tsosa matla. Ka mafelo a beke ke tla bapala bolo le metswalle ho sebetsa mmele ka tsela e natafallang.